Izikole kumele zifundise abafundi ngokuhlela. Kumele zibaqale zibafundise khona bazokwazi ukuba yini ukuhlela nokubaluleka kwazo ukuhlela.

Amakhambi esintu kanye namakhambi wesilungu, kumele ukuba uwaphuze kanye kanye ungathi uma usuqala amakhambi wesilungu bese uma usuphuza awesintu bese ufuna ukuyeka lawa wesilungu. Kumele zihambisane zonke lezi zinto lezi. Yebo kunomuntu engimaziyo uwaphuza kanye kanye awesintu nawesilungu.

Kubalulekile kakhulu ukuba nomtholampilo eduzane. Ngabona ngomakhelwane esenkingeni enkulu, waphuthunyiswa emtholampilo washeshe waluthola usizo. Ukube belungekho usizo oluseduzane, kuba kube azange asinde, kodwa-ke wasinda ngokuba kunomtholampilo oseduzane.

Kumele siqaphelisise kahle uma sizozwa kakhulu ngeqhaza lemikhankaso ngoba akuyona yonke ewumakoya. Kumele sibhekisise kahle bese sixhumana nabezempilo. Sibabuze ukuthi bayalazi yini lolu daba.

Uma bengingasungula umkhankaso wokuqwashisa umphakathi ukuze ukhuthaze ukufunda ngezempilo kanye nokucabanga okujulile. Ngingawuxwayisa kakhulu umphakathi ukuthi, wazi bese-ke uyafunda kakhulu ngalokhu esikutshela kona umphakathi. Ngoba kubalulekile kakhulu ukuthi la bantu basuke sebalwenzile ucwaningo lwabo bese sebaludlulisela emphakathini.

Kade ngiyohlela isifo sengculazi emtholampilo. Bafika bakubuze ukuba ngabe khona okusolayo yini. Bese-ke bayakuhlala nawe phansi bakuchazele ukuthi isebenza kanjani. Bese-ke bayaku jova-ke bakufake igazi kulo mshini. Bese-ke umshini ukhipha imiphumela. Ilapho-ke bese bekulelukela futhi ukuthi wenze njani.

Ukubaluleka kwesithunzi nokuzimela kubantu abakhubazekile. Kubaluleke kakhulu ukuthi umphakathi usenendlela zokubaxhasa abantu abakhubazekile. Njengasemabhasini bayaba ney'ndlela zokuthi bangene. Nasemisebenzini bayaqhashwa abantu abakhubazekile. Kubaluleke kakhulu ukuthi bazimele.

Kubaluleke kakhulu ukubambisana phakathi kwabelaphi bendabuko nabasemtholampilo. Ngoba umkhakha wabo uwodwa. Umuntu uzohamba ayobheka ngokwesintu, bese kumele athole nawo kwesilungu ukuba, kuhlanganwe kubonwe inkinga ukuthi yini izoxazululeka.

Hho saze sabuhlungu-ke le simo. Oh, kubuhlungu impela ukuba kwenzeke lokhu ukuthi umzali angatholi ingane yakhe ishone ngokuba, ubudedengu bomuntu. Kungizwa, ngizizwa nje ngingaphathekile kahle ngalesi simo.

Le ndima, yosaziwayo nabagqugquzeli ekukhangiseni imikhiqizo wokukhishwa kwe-detox, ayihambi kahle ngoba iyafuneka ukuthi kumele kube yinto abantu abazophila ngayo.

Sekujwayelekile kakhulu ukuthi, abantu basemaphandleni bakholelwa ukuthi izinto zokuvimbela inzalo zibangela ukuba abantu bangabi nabantwana noma babe nezinkinga zempilo. Kumele kutholakale ulwazi olubanzi ngale ndaba ngoba osayensi balwenzile ucwaningo lwabo, babona ukuthi iyiphi indlela ezosebenza. And engeke ize ibe ney'nkinga.

Abogogo bathembele empeshenini nyanga zonke, ngoba kodwa-ke le mali ayenele ukuba ivale zonke izidingo zabo. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba, abogogo batshale izitshalo. Lokho futhi kuzobasiza nabo empilweni zabo ngokuba, ukutshala kubalulekile kakhulu futhi kuzobasiza nasempilweni yabo.

Amakhambi esintu abalulekile, asebenza kakhulu ekulapheni mhlampe umuntu ophethwe yikhanda noma izinyawo ezibuhlungu. Ngakho-ke abalulekile nawo ukuthi abe khona.

Mina ngasebenzisa amakhambi wendabuko abayibiza , phecelezi i-aloe vera. Uyalisika bese ulifaka emanzini ubilise. Bese udamane uloko uluphuza. Liyanceda kakhulu uma uphethwe yikhanda.

Umtholampilo osezindaweni zasemaphandleni uvamile ukuphelelwa imithi ebalulekile. Ngakho-ke kuyomele lo ophethe isibhedlela azi ukuthi ngenyanga thizeni kumele uma ecela imithi kubakhulu bakhe, azi ukuthi ucela imithi eminingana. Ngoba uyasazi isibalo sabantu bangakubo ukuthi bangakanani nokuthi bafuna yiphi imithi.

Ukusoka kubalulekile kakhulu ngoba kugwema izifo esingaze zitholakale uma kwenziwa icansi.

Uma uzoweluleka umuntu okhubazekile kumele uzibeke ey'cathulweni zakhe. Umuzwa yena ukuthi, uzizwa kanjani ngalesi simo. Bese-ke uqhubeka lapho-ke.

Izinhlelo zikahulumeni zezempilo, ziyasiza ngoba ziyabuza ukuthi umuntu uyasebenza na. Bese uma ngabe uyasebenza kunemali, kunemali encane ayikhiphayo, kuya ngokuthi uhola malini. Kuba nemadlana encane ayikhiphayo bese-ke zizothola . Ongasebenzi-ke naye uyakhona ukuthi ayithole imithi